Xa usenza umqwayito wepesika, usika iipesika zakho uzigalele iswekile. Emveni koko uye uzibeke kwindawo emnyama engazuba namoya okanye ilanga apho zizomoshakala khona. Zihlale ixeshana noba ziintsuku ezintathu to iintsuku ezintlanu. Emveni koko uba nayo ke umqwayito wakho wepesika.

Imifuno ekhula ebusika yimifuno engafuni imvula kakhulu, imifuno efana nekherothi nebhitruthi. Imifuno ekhula phantsi komhlaba noba kuthe akwanetha yona ngoba ikwindawo efumileyo iya izikhulele.

Xa ufuye iinkukhu iyakunceda ngoba uthengisa into ezimbini, uyakwazi uthengisa iinkukhu ziphila, ukwazi ufumana amantshontsho kwiinkukhu zakho uwakhulise futhi ukwazi nokuthengisa amaqanda.

Ukuze imfuyo ihlale isempilweni ngamanzi thina emakhaya sinama-drums esiwabeka ezikoneni zendlu ukwenzela ukuba xa kunetha amanzi agaleleke kuwo kwaye imfuyo kufuneka uhlale uyisa nasemfuleni nasemadamini imini ukuze ikwazi ukufumana amanzi oneleyo.

Eyona nto ndiyisebenzisa kakhulu as imanyo yezityalo iba ngumgquba obuya ebuhlanti kwakunye neekaka zenkukhu. Zezona ziye ke zikwazi ukuzikhusela izityalo ukuze zingenzakali zingatshabalali, kodwa ke ungayithenga nayo i-pesticide ukwazi into yoba uyifafaze kwizityalo zakho ukwenzela uba zingatshabalali.

Umqwayito wona uwenza ngokusika inyama yakho ibe ziipisi ezincinci. Emveni koko uye ndisebenzisa mna ityiwa le yemfuyo ebizwa ngoba yirhafu salt, yiyo ke eye incede inyama uba mayikwazi uba-preserved okanye igcineke. Emveni koko uye uyithathe, awuyoneki kwindawo okanye uyibeke kwindawo apho izothi ihlangane nomoya okanye ihlangane nelanga. Koko uyibeka kwindawo eyomileyo, e-dark, emnyama ukwenzela uba ikwazi uba mayibe ngumqwayito.

Ukuba ke xa usiya kumasebe karhulumente kufuneka uyazi intoba imfuyo okanye izityalo zakho zizityalo ezingakwazi uthengiseka kwizitolo nasebantwini kwaye ziyabukeka. Ngoko into abaye bayenze baye baze bazokuhlola ngokwabo imfuyo okanye izityalo zakho ukuba uthengisa ezo nto, kulapho ke bona baye babone ukuba ululungele na inkxasomali esuka kubo.

Ngokuba ke amacandelo karhulumente amanintsi asajonge into yobufama njengento yabantu bangootata, kodwa ke nathi bantu bangoomama siyakwazi ukuwenza lo msebenzi kwaye sinazo izixhobo zawo. Ngoko ke ngokoluvo kwam, urhulumente akufunekanga ajonge calalinye xa kufuneka exhase abantu apho kufuneka ngakumbi abasetyhini xa kufuneka kuze kwizinto zobufama.

Xa thina singabaseMzantsi Afrika siye sithengisele amanye amazwe loo nto iye inyuse kwaye iphahlise indlela ekwenziwa ngayo uqoqosho lwezolimo eMzantsi Afrika kwaye iphuhlisa nabantu ukuba bakwazi ukungena kuye lo wokuba bakwazi ukuba babe ngamafama.

Iindleko endiyawuthi ndingene kuzo zezezithuthi, iitrakhi ngokutsho, ipetroli ezokusetyenziswa, abaqhubi akufuneka bebhatelwe nangoko ukuba zeziphi izitolo endiyawuthi ndihambise kuzo izivuno zam ezi ndifuna ukuzithengisa.

Xa inyama ithe yabanintsi esilarheni ngakumbi inyama ebomvu singakwazi uba siyenze umqwayito okanye sikwazi ukuyithengisa apho siyithengisa in bulk siyithengisela abantu basekuhlaleni, siyithengisela kwakhona namanye amacandelo emisebenzi apho sizokwazi noba siyithengise, siyithengisele abantu abenza izicwangciso zemisebenzi emizini yabo.

Ewe, yona iyancedisa kakhulu ingakumbi kwiifama ezinkulu kodwa ingxaki yinto yoba abantu abaninzi baye balahlekelwe yimisebenzi. Ewe, iimatshini zona ziwenza umsebenzi ube lula kwaye wenzeke ngokuphangisileyo, kodwa abantu baye balahlekelwe ngemisebenzi ngoba iimatshini sezenza imisebenzi bebeyenza.

Kaloku xa ungumlimi kufuneka wazile amaxesha onyaka izityalo ezikhula ngawo ngoba awufuni ukuba utyale isityalo esizophinda silimaze kwa silimaze umsebenzi wakho okanye ibhizinisi lakho.

Njengoko besenditshilo, izityalo zakho kufuneka wazi ukuba zihlala uzifaka ii-pesticide kwaye uyazi noba imanyo oyisebenzisa ezityalweni izilungele na.

Njengoko abafuyi kwakunye nabalimi kuyafuneka ukuthi bayifumane inkxaso ngoba ukuphila nokuba abantu bakwazi ukuba babe nokudla ezindlini zabo baxhomekeke kubantu abafuyileyo nabo balimayo.